Lokhu kubaluleke kakhulu ekutheni amantombazane asizwe ngenxa yokukhula kwawo aze aqonde ukuthi kulindelekeni kubona, njengoba bekhula indlela ekumele baziphathe ngayo, njengoba bekhula ukuze bakwazi ukuzivikela kuzo zonke ubungozi abangahlangabezana nawo. Ithina-ke abantu esingabantu besifazane esike sayihamba le ndlela ekumele sibabize kumenyezelwe nohulumeni angenelele ekutheni bakhuthazwe basibone isidingo sokuthi bazi futhi babe nolwazi bafunde futhi namakhono okuthi azobasiza ekubeni amakhosikazi aqotho.

Ebunganeni bami bengiwuthanda kakhulu ujeqe nobhontshisi. Nanamuhla ngisathanda, ngihlale ngihlale ngiwupheke ujeqe nobhontshisi. Amadumbe ngiwakhonze kakhulu. Isitambu naso ngisikhonze kakhulu. Ezinye zezinto umuntu akhule ezidla esamncane, asazipheka futhi namanje zimnandi nokuthi ziqinile zikwenza kwawena umzimba wakho uqine, uma udlile usutha isikhathi eside.

Ngokwami, umehluko angiwuboni kakhulu noma umzimba ungcwatshwa, usebhokisini noma umzimba ungcwatshwa usongwe ngengubo ekugcineni umzimba usuthule ukuthi ufakwephi nendawo awusasho lutho. Umuntu niyamusonga kahle ngengubo, noma niyamufaka ebhokisini. Ibhokisi linezindleko lidinga imali enkudlwana. Ikusongwa ngengubo izindleko zakhona zincane kuba kunina ukuthi ikuphi enikufisayo ikuphi enincamela ukukwenza namandla enu ukuthi angakanani.

Ukuhlanganisa phakathi engubeni yomshado phakathi kwendlela ekwakugqokwani ngayo kuqala nangendlela okugqokwa ngayo manje kungaba kuhle kakhulu. Umzekelo nje mina ngingakwazi ukufaka ingubo emhlophe yesimanjemanje enhle mase ihlobo ngobuhlalo besiZulu obuhle, obunemibala emihle, mase ekhanda ngifaka ngithwale inkehli. Ngingafaki izinto zesimanjemanje, ngifake izinto ezazifakwa kudala endabuko. Kungahlangana kahle kakhulu futhi kuphume kube kuhle kakhulu.

Lezi mfundiso zinhle kakhulu zihlukahlukene ufundiswa ngokuziphatha, ufundiswa ngenhlonipho, ufundisa nokunakekela abantu abasondelene nawe. Loko kuyakusiza ngoba izinto oziphatha impilo yakho yonke ubambelele kuzona. Kuyasiza ekutheni uzilalele futhi uzenze. Ukushintsha komzimba wakho nokuthi iyiphi indlela ekumele umelane nako ngayo. Ukuhlala uhlanzekile, njengoba umzimba wakho ukhula, kuba nezinto ozishintshayo. Wena kumele uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abantu abadala bayifezile indima yokuqiniseka ukuthi ukudla kwesintu kuhlezi kukhona phakathi nemikhosi. Baqiniseka ukuthi lokhu kudla kuyaphekwa kube kuningi kwanele wonke umuntu futhi kube mnandi. Loko kuyakhuthaza ekutheni loku kudla kuhlale kukhona futhi kugcinwe amasiko nabantu nentsha engakwazi lokhu kudla ikufunde ikujwayele ukuze kuqhubeke njalonjalo. Kuhlezi kuphekwa, kungapheli ukudla kwesintu.

Ekubukeni omakhelwane behlanganisa bebambisene ekutheni kuphume ukudla okuzodliwa emcimbini kuyafundisa futhi kubonisa indlela ubuntu obusebenza ngayo nangendlela ekumele nibambisane ngayo ekutheni nikhiphe into ezojabulisa wonke umuntu ijabulise nani imbala. Ukulungiselela ukudla emcimbini kuba kuhle kakhulu ukubona omakhelwane bebambisene befisa futhi benza isiqiniseko sokuthi lokhu kudla kuzokwanela wonke umuntu, futhi kuzonambitheka futhi akuzumoswa kuzophela kudliwe abantu bonke.